Dumela manager-ara. Ke iphumana ke hloka tjhelete e nele ka account-ong ya polokelo ya nako e telele. Empa ha ke fumane ke fumana ese tjhelete eo e ke ne ke lebelletse. E kaba ho roba tumellano ho nka di persente tse kae ho tjhelete ene ke bolokile? Ha kea thabela sena ho hang. Mme ke kopa ka nako e tlang le fokotse di persente tseo le tlang ho di nka ha motho a roba tumellano le lona.

Ke tla boloka dikete tse mashome a mabedi, ebe mashome a mararo ana a tla sala ke tla koala mabaka. Ke reke diaparo, ke patale dikoloto mme e nngwe ke eje.

Dumela ausi. Ke ATM e mona. Jwale E qeta ho kwenya karete ya ka. Ke kopa o nkwalelle yona e sere tjhelete ya ka e utsuwe.

Ke kopa le atise ho hlwekisa di-ATM. Hoba hona jwale ke qeta ho ntsha tjhelete, mme ke fumane tjhelete e ditshila e boemong bo sa thabising.

Boloka tjhelete eo o tla e kenya hodima theko ya ntlo. Sheba bokgoni ba ho kadima tjhelete bo eme jwang. Beha bokgoni ba hao ba kgwedi le kgwedi, mme o bo shebe. Kenya kopo ya tjhelete hotsa dikadimo. Batla ntlo, etsa dipuisano. Mme tsa mo sheba ntlo, ebe jwale o qetela tsa kopo ya ditjhelete.

Sheba bokgoni ba ho kadingwa tjhelete hore na ke bokae. Kgetha hore o tla nka credit card ya company efeng. Etsa kopo ya credit . Jwale ebe o emela katleho ya kopo ya hao. Ka mora moo o fumana karete ya hao , mme o behe bokgoni ba hao. Haebe kopo e hannwe, leka ka khampani e nngwe.

Phapang ya mefuta e mmedi ya di polokelo ke ena. Savings account o ka fumana tjhelete ya hao neng kapa neng mme letswalo ya teng e nyenyane ho latela tjhelete eo o nang le yona bankeng. E sebediswa hore re ka reka ka dinako tsohle. Fixed account o ka fumana tjhelete ya hao empa ena ba le tswala hoba etswa ka nako e seng ditumellanong. Tswala ya teng e fixed ho fihlela ka nako ya tumellano. Tjhelete ya hao e bolokeile mme o tla tseba le tswala ya teng.

Ke ka fetola boemo ba tswala ho latela bokgoni ba motho ka mong. Hore batho ba se iphumane ba kgameile ke dikoloto.

Debit card e dumella moreki ho sebedisa tjhelete eo yena a e kentseng ka bo yena.

O tlamehile ho bula app, ebe jwale o tobetsa ho ditokiso tsa profile. O batle ditokiso tsa account kapa yona kgetho ya ho kwala account. Ebe jwale o latela metjha, e tla isa ho yona. E meng ya metjha e tlaba, ho kenya password le ho batla bonnete le tsebo e ngatanyana ka wena ka hara app.

E theola di tefello tsa tax. Phatlalatso ya ditokomane hore di sebe sebakeng se le seng ke thepa e tshwarehang. Meaho e eketsa boleng ha dilemong tse di ya. Leverage, e leng hore ba le puso ya tjhelete e ngata, empa o sebedisitse e nyenyane. Hape o ba le puso hodima botsetedi bo hao.

Disability cover ya ho patala ha o sa kgone ho sebetsa kapa ho etsa lekeno ka baka la ho kula kapa temalo.

Nka potlakisa ho ntsha ditjhelete tsa lefu ho fokotsa kotsi ya ho patala ho feta tekano e ka bakwang ke ho kenela nakong tsa botjha ba hao. Ha e kwale mabaka kaofela lefu jwalo ka transport. E na le kgethollo ya ha motho o ipolaile le hore cover ha qeta ho patala, ebe yona e hlophisang tsamaiso ya lefu.

Ke nahana ho ya ho council-e ya naha ya dikoloto. Ba tle ba be le dipuisano ho hlahloba la buisana le bao ke ba kolotang. Ho etsa dikoloto tsa ka di kopane e be sekoloto se le seng. Se ke tla kgona ho se patala ka kgwedi, hape ke be le tshireletso ya molao.

Ho hlokeha bukana ya boitsebiso. Bopaki ba mo o dulang, le bonyane ba tjhelete hore account-o e be le ho itseng.

Bo emo ba kgona ho kadingwa tjhelete. Tumello ya ho kadingwa tjhelete bakeng sa ntlo, le hore ebe ba tla kgona ho beha bokae fatshe bakeng sa ho kena tumellong ya ho reka ntlo. Mme le hore na ba tla kgona ho patala bokae ka kgwedi.

Ke bula app e be ke kgetha kgetho ya forgot pin. Mme ke latele metjha e ke tla e fuwa ho tlosa pin ya kgale, mme re etse e ntjha.

Ka ha o kentse tjhelete e neng e hlokehang fela, banka e nkile ho hong bakeng sa ditshebeletso ke ka ho e leng negative balance.

Eya, empa mela e molelele e bang ho ba lefapha la labour le tshebetso ya bona e sa potlakang, e kaba tshitiso.

E bala boitsebiso ba motho eo o mo romellang tjhelete. Sheba bokgoni ba hao ba o romela tjhelete ke bo lekane na. Sheba le boemo ba ranta ho Dollar-a, mme jwale o tlatsa ho ya ka tshwanelo wa patala. o qetelle ka ho netefatsa thomello eo ya tjhelete.